Emgaqweni omkhulu uthelawayeka sekushayisene izimoto ezintathu imoto ebiphambili ihlulekile ukubamba amabhreki endaweni eyehlelayo kanti ama-light angemumva awasebenzi kwabe sekulandela-ke i-truck layingena ngemumva malithi lizamukuyiphepha kanti kunemoto enye encane kwesokudla yangena phezukwayo. Isimo kubi izimoto eziwu-two ziginqikile. Sengivele ngaxhumana nabezempilo emarediyweni ukubachazel'isimo nokuthi baphuthume.

Yazi mngani wami kubalulekile ukuthi welulekwe ingqondo. Abantu abakhubazekile ukuze bazokwazi baphile bazibone futhi ukuthi bayafana nabo bonke abany'abantu nokuthi bakwazi ukudila ngama-emotions wabo, bazithande indlela abayiyona, bazihloniphe, bazinakekele. Lokho kuyosiza ukuthi umuntu noma kungathiwa bayamudelela ngesici noma ngokukhubazeka kwakhe azi ukuthi udalwe anje uyasithanda futhi uyazihlonipha futhi uyazamukela.

Okokuqal,a ingozi nje engabakhona ukuthi ithambo lomfana lingahlala lingapholi, ngoba sebalifaka imithi yesintu lingaqalanga ukuyobhekwa ukuba liphukile kangakanani ngabe lizodinga ukhonkolo na. Angahlala umfana adumbe kuze kugcine sekulimala neminye imithambo ebekumele mhlawumbe iqale ilulwe. Nokuthi umfana angahamba ahambe agcinangabasakwazi ukusebenzisa leso sandla umangazange akwazi ukwenziwa i-X-ray kuqala.

Kuyasiza lokhu. Uyasiza kakhulu lemikhankaso ngoba iyakwazi ukuthi isuse isithunzi sokuthula kwamadoda okwenza ukuthi kube lula uma aphazamisekile engqondweni mhlawumbe ane-depression noma ne-anxiety ukuthi bakwazi ukuthi bakhulume. Okwesibili, kuyasiza ngokuthi amadoda azukuthi nawo angabantu angabhekana nezinkinga futhi akwazi ukukhuluma. Kusize nokuthi amadoda aziphathe kahle. Izinsilela zakhona ukuthi ezinye iy'ndawo esikhula kuzona kuthiw'indoda ayikhali okwenza ukuthi amadoda agcine angakwazi ukuthi asizakale noma akhulume ngezinkinga zawo.

Kubalulekile ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni umndeni ngoba kukwenza ukuthi babe nolwazi wokuthi nabo abantu besilisa bangakwazi ukuthatha iy'ndlela zokuthi bahlelel'umndeni. Akusil'ijongo lomuntu wesifazane kuphela futhi bangakwazi ukuthi basebenzise ijazi lomkhwenyana. Kubalulekile futhi ngoba kuvula nengqondo ukuthi ukuhlel'umndeni kuthatha abantu ababili umuntu wesifazane nomuntu wesilisa.

Izimoto ziyashayisana ngesizathu sokuqala sokugijima nje kakhulu emgaqweni sokugijima eminye imigwaqo iyabheda inezimbobo kakhulu inama-pothhole okwenza ukuthi umshayeli makuwukuthi ukhathele athi ubalekela i-pothole kanti sekeya kule enye indawo yomshayeli okumele aphambane naye. Kodwa mhlampe ngenxa yokuthi nomgwaqo awudwetshwanga kahle akusabonakali ukuthi sekahamb'endaweni yomunye umuntu futhi ukhathele agcine sekangena phezu kwenyi'moto.

Izinkinga nje ezinkulu ezibhekane nesibhedlela sangakithi ukuthi bancane abantu abasebenza khona bancane okwenza ukuthi bagcine abantu sebahlal'isikhathi eside. Okwesibili imithi, imithi mincane uthi uyafika ezibhedlela umuthi othize awukho noma udokotela othize akekho izinkinga zokuthi nazo izibhedlela zincane kunabantu abakhona emphakathini.

Uma usebenza kulabantu abacima umlilo, ubungozi nje bokuqala bomzimba ukuthi kungenzeka uthi uyacisha kube uwena oshayo izingozi zamakhemikhali. Uma uzocisha umlilo endaweni efaka u-petrol wezimoto kungenzeka ukuthi ikhemikhali lo-petrol ivuthe igcine isibhoma ishisa wena. Ubungozi bengqondo ukubona abantu noma umndeni ushelwe umuzi. Kuyawuphazamisa lokho umqondo kakhulu.

Isifo sofuba singayithikabeza impilo yami ngokuthi sizoyenza ukuthi ngihlezi ngikhwehlela njalo ngigula njalo futhi. Kanti futhi amasotsha ami omzimba azoba ntengentenge, avumela konke ukugula ukuthi ngikuthole.

Imizwa engingaba nayo ingaba buhlungu kakhulu. Ngingaba nakho ukuthi uma ngabe izibhedlela beziningi nama ambulensi amaningi ngabe isheshe yafika. Uma ngabe futhi ngingaba nawofuthi umuzwa wokuthi uma ngabe abantu abasebenzayo bathi mabebikelwa umbiko basheshe baphuthume, ngabe akwenzekanga lokhu, ngab'akashonanga lomuntu oshonile.

Umcimi mlilo angazizwa adidekile okokuqala uma aqeda kuqala amusha emsebenzini ngoba uma isimo sinengcindezi sidinga abantu abadala abanolwazi lokuthi isuswa kanjani leyo ngcindezi. Omunye umcimi mlilo omusha engaphathwa nayikhanda angazi nokwazi ukuthi kumele aqalephi agcine kuphi ngoba akakujwayele ukusebenza kanje.

Mngani wami impilo incane kubalulekile ukuthi ingqondo yakho ithole ukuphumula ukwazi ukuthi ucabange uzithole ube nemicabango eqondile. Uzokwazi ukuphuma kulobumnyama bengqondo okubona. Thatha amaphilisi ndoda, uwadle uzosizakala ukuthi ubuye emndenini wakho uqinile ukwazi ukucabanga futhi kahle.